Ikhona imali la ey'nkundleni zokuxhumana, ikhona shame. Yabona nje uma ungathatha isikhathi sakho u-create i-content, ungayenza inzuzwana eceleni.

Ukuthi iy'ngane zifunda ukuthi zikwazi ukuy'lolonga nasemakhaya zidle kahle zibe nemizimba enempilo.

Hhawu, imithetho bengizoyichaza ngolimi labo lebele. Ngize ngibakhombise ukuthi ukwenza kanje nokwenza kanje phecelezi demonstrate.

Hhayi abanakile ngempela shame. Yabo nje uma kudlalwa ibhola ley'nyawo, mhlampe ne-basketball nje. Uma kungase kwakhiwe amagrawundi kunga-right.

Ukuthi bayifake ey'koleni bangayikhohlwa ngoba iy'ngane zamanje ay'sayazi imidlalo yesintu, iy'ngqathu oshumpu. Esikoleni nje uma kuyiwa kuma-sport bayifake nale midlalo.

Kufanele nje ukuthi isonto nesonto kube khona usuku lwezemidlalo. Ngaleyo ndlela-ke, iy'ngane zizokwazi ukubhalansisa isikole nokudlala.

Ayi angiboni ukuthi izolasta isikhathi futhi ayikho nje into ezolasta akubona umdlalo kuphela, kuningi i-AI ezokuqeda ngoba sekunama virtual game.

Ayi phela singahlala phansi sikhulume sixoxisane, sibonisane la ekube khona khona iphutha ilungiswe le nto ingabe isenzeka ukuze wonke umuntu ezozizwa ephephile emdlalweni.

Yebo, usemnandi ngoba wawumnandi kudala. Umdlalo wethegi umdlalo wokuthi uma ngikuthintile mina, uwena osuzogqula-ke uthinte abanye. Okwalaba abanye ukuthi babaleke ungabatholi, kodwa wamuthola oyedwa wabo wamuthinta wathi, thashi, hhawu gquliyane, sekuyena ozojaha abanye.

Ukuba ndawonye nje ukusebenzisana, iy'ngane ziyayithanda ishalenji. Nanokuthi-ke ukuthi kuzowinwa ini, yini ezotholwa ngoba iy'ngane ziyakuthanda ukuqhudelana.

Ya ikhona imidlalo efundisa iy'ngane, njenge-rugby nje. I-rugby Nkosi yami, isona iwona mdlalo loyo onabadlali ama-disciplined ngale ndlela, Izinto ey'ningi uyakwazi ukuzwa kuthiwa bayazenza. I-chess futhi ifundisa ukubhekana nempilo nokwazi ukwenza uthathe iy'nqumo empilweni.

Iyayigcina yona ngoba iyabakhombisa ukuthi kudala sasenze njani zonke le zinto ey'lethwe ithekhinoloji zingakabi khona. Konke sisebenzisa amathini, o-three tin, sibophe odoti senze ibhola sidlale ushumpu. Kwakungakabi khona konke lokhu okunye.

Ukuthi ngiwufake ey'nkundleni zokuxhumana, wonke umuntu akwazi ukuwabona, nanokuthi-ke ngifune uxhaso lemali ibhizinisi likhule lidlondlobale kwakhiwe amathuba omsebenzi.

Ngike ngazama laphayana ngidayisa , ngabuye ngabakweletela-ke loko akuzange kungihambele kahle Nkosi yami, ngoba abantu bagcine bengakhokhanga-ke. Ibhizinisi lathi ukufuna ukuketuka kodwa sengiyabona ukuthi iphutha libe kuphi. Kumele kube uhlangana hlukana nje umuntu afike nokheshi wakhe.

Ngamtshela ukuthi asikho isicoco esizophuma lana, kepha nje ukuthi sichithe isikhathi ndawonye sifundisane, sikhombisane ukukhathalelana. La sizokhuthazana ukuthi wonke umuntu ayikho into angahluleka ukuyenza.

Ngokuthi-ke abafundi babaqeqeshe babalolonge ngendlela efanayo bese kuyabonakala ukuthi iyiphi eyogoba uphondo.

I-demand inkulu kakhulu ngesingisi kushiwo njalo. Baningi abantu abafuna ukushutha, baningi abantu abafuna ukudwetshwa. So, umuntu uye abheke ukuthi imali ingakuphi la ikhona ebese-ke eyenza.

Nje, after six months benze imincintiswano esikoleni yemiqhudelwano kubonakale ukuthi imuphi umpetha, imuphi ungqondo ngqondo, imuphi othatha isicoco. Ngaleyo ndlela-ke hhawu kuzobonakala ukuthi ubani omdala nomunye.

Abantu abaphula imthetho-ke mina vele angibathandisisi. So, ngiyeke ngibone ngazuthi uyarobha umuntu uma ephula umthetho. Njengala bantu abajwayele ukusebenzisa iy'khuthazi, so nalokhu kusawukurobha.

Kuyenzeka kube khona abalimalayo Nkosi yami. Abanye kuyenzeka ukuthi bagcine sebewulahlile umsebenzi wesikole, bengasawunaki ngoba sebefokhase la egeyimini.